Fa di banka di amogela kopo ya karata ya sekoloto, gantsi di akanyetsa dilo tse di jaaka dingwaga tsa mokopatshedimosetso, lotseno lwa gagwe, histori ya gagwe ya go kolota le kamano e e nang le yone le banka, mo baneng ba bannye, gantsi go tlhokega tumelelo ya batsadi le go nna le seabe. Gape banka e ka sekaseka tiriso e e ikaeletsweng ya karata, jaaka ditshenyegelo tsa thuto kgotsa ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi, le go sekaseka bokgoni jwa mokopi jwa go laola madi ka boikarabelo. Dibanka dingwe di ka nna tsa ntsha dikarata tse di kgethegileng tsa baithuti kgotsa tsa bašwa tse di nang le dikarolo le melemo e e rulagantsweng wena, mo godimo ga moo dibanka di ka nna tsa akanyetsa go amana ga sekolo kgotsa setheo sa thuto kgotsa tirisanommogo le banka, e leng se se ka tlhotlheletsang thulaganyo ya go amogela.

Fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata e fe ya sekoloto, dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa di akaretsa morokotso, dituediso, thulaganyo ya dituelo, selekanyo sa sekoloto le melemo e jaaka inshorenše ya mosepele kgotsa tshireletso ya go reka. Gape o tshwanetse go akanyetsa mekgwa ya gago ya go dirisa madi le mekgele ya gago ya tsa madi, go bapisa dikarata tse di farologaneng le ba selekanyo sa diperesente tsa ngwaga le ngwaga, dituediso tsa ngwaga le ngwaga, le ditheko dipe tsa matseno. Sekaseka thulaganyo ya dituelo go tlhomamisa gore e tsamaisana le mekgwa ya gago ya go dirisa madi, mme o akanyetse melemo epe e mengwe kgotsa dipoelo, go bala ditshekatsheko, go bapisa melawana le maemo, le go bala ditshenyegelo le melemo e e ka nnang teng go ka go thusa go dira tshwetso e e nang le kitso, le go tlhopa karata e tshwanelang ditlhoko tsa gago.

Go bala le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, go botlhokwa thata pele ga o dira kopo, tokomane ena e tlhalosa dikelo tsa morokotso tsa karata, ditefiso, dipegelo tsa tefo le dintlha tse ding tsa botlhokwa tse di amang ga golo ditlamego tsa gago tsa ditšhelete. Fa o sekaseka melawana eno ka kelotlhoko, ka kgona go tlhaloganya maikarabelo a gago o a tila ditshenyegelo tse o sa di lebelelang, le go dira ditshwetso tse di siameng tsa gore a karata eo e go siametse. Ela tlhoko dintlha tsa botlhokwa tse di jaaka di-APR, dituediso tsa ngwaga le ngwaga, dituediso tsa go duela thari le ditheko dipe tsa papatso. Go tlhaloganya melawana eno go ka go thusa go laola karata ya gago ya sekoloto ka tsela e e nang le maikarabelo, go dira dirai tsa dikoloto le go oketsa melemo ya go dirisa karata eno.